Abaninimhlaba bangase babe neendlela zokwenza imali . Kodwa ubunzima obuthile ngokwesibonelo, ukhweba nezakhiwo noma ukwenza imali ngendlela elula yokufumana imali, kodwa kudingeka ulwazi oluthe pheshe okanye olunzulu ukulawula kakuhle izindlela okanye nokuphatha ubungozi ngaphezulu kwalo, kwakho. Abaninimhlaba badinga ukubekezela njengokuba imakethi ingase ihluke futhi ingabi nezihlaka ezigqala.

Kufanele uqale ube ne-ID okanye umazisi wakho owusebenzisayo, njengekhadi noma ipasipoti. Ubhale phantsi iimfuno zakho, njengemali ofuna ukuyigcina nokuthi uthanda ukufumana inzaliseko eyimalini okanye ethini. Uza ngemibuzo efanele, hlola izinzuzo zokusebenzisa iakhawunti efanelekileyo.

Molo, ndifuna uxoxa mayelana nesabelo sam sale nyanga. Andizukwazi ukuba ndibe yingxenye yestokfela kuba iintlelo zemali khange zihambe kakuhle. Ndingakwazi ukuphinda ndijoyine emveni kwethutyana if niza kundivumela ukuba ndiphinde ndingene. Enkosi.

I-transfer duty okanye umvuzo wokudlulisela sisabelo somthetho xa umntu ethenga, efaka isivumelwano sokuthenga ikhaya. Le mali ikhokhwa kwisombululo sokuhlawula umphakathi. Ibalwa ngokusekelwe kwangumthetho, wexabiso lekhaya.

Ukusebenzisa iephu yebhanki yeselula kunokwenza izinto zibe lula, njengokwazi ukwenza ibhanki ngefowuni ngaphandle kokudingeka kokuba uye etawuni okanye edolophini. Okwesibini, iephu inikeza ukulawula kangcono iakhawunti yakho, ukuze umama wakho angaboni zonke iimfanelo zakho okanye izatyhotyho zakho kunye neendleko zakho. Okwesithathu, ithintela imingcipheko, njengoko umama wakho engakwazi ukuphepha nguqu kwaye aqinisekise ukuba iakhawunti yakhe iphephile.

Into , into yokuqala endingayenza kuvula iephu yam kwifowuni ndikhansele ikhadi lam, nditshintshe kunye nephasiwedi yam ukuze umntu olifumanayo angakwazi ukulisebenzisa. Into yokuqala kukukhansela nje ikhadi kwi-ATM nakwiephu, ogqiba ke ngoku nditshintshe ikhadi, ndiye ngaphakathi ebhenki ndiyobachazela uba kwenzeke ntoni.

Hayi bo mtshana, ukwazi njani ukuvula i-bank account ngokwakho uneminyaka emitshumi? Khawucacise mtshana, ngeziphi iinkcukacha ozifakileyo, ngeziphi ii-documents ozifakileyo kwaye ufundiswe ngubani ukuvula i-bank account ngokwakho? Esikolweni ingaba niyakufundiswa na? Ndincedise mtshana, okanye ndicacisele enzele uba nam ndikwazi ukuzenzela.

Ukuvulisa, ukuvelisa ubungqina bedilesi xa umntu efuna ukuvula i-akhawunti yebhanki yinto elungileyo kakhulu. Le ndlela ivumela ibhanki ukuba iqinisekise ukuba umntu unobungqina bokuhlala kwiindawo esihlala kuzo, eyenza kube lula ukulawula nokuphepha kwemali yakho. Ukuhlola ubungqina bedilesi kunceda ukukhusela ibhanki kwizigqibo ezingekho mthethweni, njengokukhwabanisa kwezimali okanye ukugqwesa.

Kubalulekile kakhulu ukuba nomasingcwabisane kule mihla ngoba ukufa akunasuku. Ukufa akufani nokuthi uyakuhlela njenge-birthday, njengosuku ozalwa ngalo. Ukufa kuyaquka, kubalulekile ngoba uvele ukufa kufike kungekho mali kwifemeli. Iyakulungiselela laa nto uba ikusasa lelungu, lelungu lefemeli yakho okanye wena uzilungiselele ukuba ube nomngcwabo onesithunzi ofanelekileyo.